Tihotela, switolo, switirhisiwa swa mani na mani, ti-transport-a, hinkwaswo swi va na ntirho wo tala hi nkarhi wa mitlangu ya misava eAfrika-Dzonga. Vanhu vo xavisa a handle eswitarateni na vona va swi kota ku endla mali, hikokwalaho ka mitlangu leyi. Leswi swi vuyerisa ikhonomi ya hina.

Vakulu na vatswari va byela vana va vona switori swa ku va khutaza, hi vutomi. Hikuva ku tala ka swona switori swa kona, va hi byela hi switori leswi swi kombaka ku munhu u ve na ku tikeriwa kumbe swilo swa yena swi nga fambi kahle. Mara emahetiselweni a hetisela a humelela, hikwalaho ka ku tiyisela kumbe ku tiyimisela.

Loko munhu a wile u fanele a pfuka a ti hluhlura. Se ndzi na vona lava va ta pfuka va ta tlhela va vuyelela va ya tlanga ka yona league leyi. Leswi nga kona i ku hi fanele hi va seketela, ku va ta kota ku hlula.

Eswikolweni swa mfumo a ti kona ti-rugby, ti-khirikhete kumbe mitlangu yo dyondzisa vana ku khida. Naswona leswi swa laveka ka swikolo swa mfumo, ku vana va swi dyondza.

Ni nga hlohletela vana ka ntlangu lowu wa bolo ya mavoko hi ku va komba vanhu, lava tlangaka wona lava nga humelela hikwalaho ka ntlangu lowu. Leswi swi ta tisa ku va va na ku tsakela, ku tiva, kumbe ku tlanga ntlangu lowu.

Swi kahle ku endla vutiolori. U nga sungula katsongokatsongo ekaya, kumbe u joyina vanhu lava endlaka vutiolori emugangeni wa ka n'wina, ku u ta kuma ku seketeriwa ka swona.

Ndzi nga ti kuma ndzi karhi ni tsutsuma, ku ti tsakisa kumbe ndzi yingisela tinghoma ku tsakisa ndzi tlhela ndzi ya langutisa vanhu lava yimbelelaka. Kumbe ku langutisa mitlangu.

I ku va kuma vanghana, va ti olola va tlhela swi va humesa ka ku ti nghenisa ka swilo swo biha.

Xana wa swi kota ku hanya hi ku tlanga bolo ntsena? Kumbe ku na swin'wana leswi u swi endlaka ku swi ta ku hanyisa for vutomi bya wena hinkwabyo? Nakona hi swihi leswi u nga byelaka munhu loyi a navelaka ku tlanga bolo ku fana na wena, ku u fanele a swi lemuka?

A wu ta va ntlangu wa thenisi hikokwalaho ka ku ndzi kule ndzi nkarhi ndzi vona va Serena Williams va tlanga thenisi na vasesi va vona, ni va na ku navela ku fana na vona. Se na swi lava ku tiva kumbe ku dyondza ku tlanga thenisi.

Mintlangu i ya nkoka eka timhaka ta mintirho. Emintirhweni yo tala hambi ku nga ri mintirho ya mitlangu, ku va na mitlangu leyi endliwaka. Ku fana na le le xikolweni mathicara ma fanele ma tiva hi mitlangu yo hambana ku va ta pfuna vana. Maphorisa na vona, va endla mitlangu leyi va yi endlaka ka swiyenge swin'wana na swin'wana. Ku va na mitlangu leyi endliwaka ku vanhu va ti olola na ku va kuma nkarhi wo tivana hi mitlangu emintirhweni yo hambanahambana.

Swi ta ndzi pfuna ku ndzi tshama ndzi ri na rihanyo ra kahle, ndzi kota no lawula chukele.

Mintlangu yi antswisa vunghana kahle hikuva ku va na swilo leswi mi swi endlaka, swin'we na vanghana va wena leswi mi swi tsakelaka. Swi endlaku mi tshama mi karhi mi vonana hikwalaho ka mitlangu leyi.

Ku tlanga mitlangu no endla vutiolori swi antswisa rihanyo ra munhu a tshama a ri na miri wa kahle, lowu lawulekaka. A nga vi na mavabyi lama taka hikwalaho ko va na miri lowukulu.

A ndzi ta hlawula mutlangi wo khida hikuva va kombisa ku ku khida swi kahle swa pfuna ku endla vutiolori, nakona swa olova ku endla vutiolori ematini. Kumbe ni hlawula ntlangu wa ku tsutsuma leswaku hi ta tsutsuma swin'we ni munghana.

Ndzi hleketa ku mitlangu yi nyikiwa nkarhi lowu ringanaka. Hikuva exikolweni va fanele va dyondza va tlhela va endla mitlangu. I ku munhu u fanela hambi a endla mitlangu u fanele a va a dyondzeka ku a ta kota ku lawula timali ta yena leti a nga ta ti endla kwala ka mitlangu. Na ku tiva ku vutomi bya mitlangu bya hela, a wu nge vi munhu wa mitlangu ku fikela. Ku na kun'wana laha u nga ta kuma kumbexana ku vaviseka u nga ha swi koti ku endla mitlangu, mara u fanele u va na xilo lexi u nga ta xi kota ku xi ku hanyisa ku ya mahlweni, ku fana na dyondzo kumbe mabindzu.

Mfumo wu nga hoxa xandla hi ku seketela mitlangu ya laha tikweni hi ku akela miganga ku ya hi ku hambanahambana ha yona tindhawu to tlanga mitlangu leyi u tlhela u thola na vanhu lava pfunaka ku dyondzisa mitlangu yo hambanana emugangeni leswi swi ta pfuna ka ku teka vana swi va humesa emapatwini ka ku endla swilo swo biha na ku yiva swi va endla ku va va vanhu lava tshamaka va ri busy hi xilo lexi vuyerisaka.

Ti-influencer ti tirhisana na ti-brand ku endla mali hi ku kombisa ti-brand ta vona leti nga kona loko va vona ku u na valendzeleri vo tala swi vula ku u navetise vanhu ti-product ta vona hi laha va nga ta ku hakela ha kona ku u tshama u karhi u kombisa ti-brand ta vona.

Hayi mitlangu ya timovha a yi dumanga eAfrika-Dzonga yi dume ka ka matiko mambe ku fana na va Europe-a na va United Kingdom laha ku nga na mitlangu ya vo formula one.

Vurhangeri vu pfuna hi ku hlohlotela vatlangi leswi swi endla ku xipano xi kula na ku va lavela vatlangi van'wana.

Murhangeri a nga va n'winyi wa team kumbe xipano kaputeni i munhu lowu a vonaka ku vatlangi va kona nakona va ya tlanga ka ti-position tihi a tlhela a va yena muhlohloteri wo va tlanga njhani.

Ndhawu ya tioloro vanhu va hakela mali ya kona yi kahle kambe a yi enerisi vanhu hinkwavo hikuva a hinkwenu lava hi fikelelaka ku hakela mali leyi ya ku tiolola hambi hi swi navela ku siku rin'wani hi tikuma hi karhi hi ti olola na vona ka ti-gym leswi hi sivaka i mali yo hakela.

U nga antswisa swikili swa wena ka mitlangu yo phikizana ya inthanete hi ku tshama u karhi u tlanga na ku hlaya ku u fane u tlanga njhani ku kombela van'wani va ku pfuna ku ku u ta va u swi kota ku tlanga kahle u fanele u swi endlisa njhani ku practice-a.

Vurhangeri lebyinene byi kondletela hi ku tirha kahle hi ndlela leyi faneleke ku ka bolo ya milenge ku va na vutshembeki hi ku tirhisa mali kumbe nkwama wa swa tibolo hi ndlela ya kahle.

Nkoka wo swikolo swi endla mhaka ya mitlangu i ku vana va fanela ku va va tiolola va va va pfa va humela handle va nga tshami ndzeni a ka siku hinkwaro na ku mitlangu yi tlhela yi va ya nkoka yi tlhela yi va mintirho hi yona n'wini se loko va ri na vuswikoti va nga tirha ka mitlangu leyi va nga ti endlela mali na ku ti akela vutomi va swi sungule eswikolweni ku swi dyondzela.

Eya ku va vana va nghenisiwa eka mitlangu swa pfuna ku seketela tidyondzo ta vona hikuva van'wana a va swi koti ku hlaya kunene kumbe va nyikiwe ka swa mitlangu se leswi swi ta endla ku loko va karhi va phikizana na van'wana ku va laha va humesaka kona vuswikoti bya vona va nga ya mahlweni va phikizana ka ti-national ti-international ku va laha va nga ta tlhela va kumeka ku hayi vuswikoti bya vona byi le kwini a handle ka buku.

Ku endla leswaku n'wana wa mina u tshama a hlayisekile eka swivandla swa internet ni nga n'wi pfulela email ka foni ya yena ya ya malembe ya yena tanihi xihlangi, email leyi yi pfuna ku loko a nghena ka internet the ngopfungopfu ka swi swa vanhu lavakulukumba a yi pfumeli ku a kota ku swivona hi ku malembe ma yena ma le hansi, swin'wana i ku na mina ni fane ni tiva password ya foni ya n'wana wa mina ku ni ta teka tanihi mutswari ni langutisa swilo leswi n'wana wa mina a swi langutisaku ku langutisa ka swilo leswi a toloveleke ku swi pfula tanihi hi history.

Dyondzo leyi ni tsakisaka i dyondzo ya ku sweka na swi lava ngopfungopfu ku sweka na ku baker hi leswi ni swi tsakelaka hi mbilu ya mina hinkwayo, ni nga tshama a khixini kumbe exitangeni siku hinkwaro ni karhi ni ri busy.

Ku teka swifaniso ku ku tsundzuxa mikarhi leyi ku u yi tsakelaka swa tirha naswona i swa nkoka na loko u lava ku hlamusela van'wani ku ni tshama ni endla yini ni tsaka njhani wa swi kota ku swi hlamusela u tlhe u va nyika na vumbhoni bya swinepe swa leswi a swi khi swi humelela ka siku rero.

Mitlangu leyi nga duma ya matiko ma le handle i mitlangu yi fanaka na baseball, volleyball na car racing, swi dume ku swinene na vanhu va kona va endla na ti-tournament u kuma ku tele.

Tanihi mutswari i vutihlamuleri bya mina ku n'wana wa mina loko a ya hlangana na vanhu lava a nga hlangana na vona va ka internet lava va nga vatlangi va mitlangu leyi a yi tsakelaka ni fanele ni va kona ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina u hlayisekile nakona vanhu lava a ya ku hlanganeni na vona i vanhu va vona a hi vanhu vo yiva vanhu.

Vatlangi va nga swi kota ku tlula eka mitlangu ya vona hi ku ti olola na ku dya swakudya leswi ku nyikaka matimba tanihi munhu a tlangaka mitlangu, hi ku mitlangu leyi ku tala ka yona yi lava munhu loyi a nga na matimba.

Xihoxo xi ta na dyondzo ni tshama ni ya dorobeni ni rhumiwe ku ya xava minkumba mhani va tlangeriwe hi xitokofela loko ni ri busy a xopeni ni karhi ni teka nkumba ku fika n'wanuna kuloni a ku u lava minkumba yingaki ni n'wi byela, a ku hayi ni nyike mali mina ni xitirha kwala ni ta ku xavisela minkumba leyi u yima le na ta sweswi na minkumba, hikokwalaho a fambini n'wanuna na mali ya mhani kusukela kwalano a ni tshembi munhu ni mali loko ni famba a ni swi lavi ku xava swilo swo huma hi ti-back door, ni lava ku xava xilo straight a xopeni.

Swa ku munhu i murhangeri loko ku tlangiwa ntlangu wa bolo i ta n'wi vona hi ku va muhlohloteri i yena laha khetaka ku mani u ta tlanga kwihi a tlhela a va hlohlotela vatlangi va yena.

Xihoxo lexi ni tshama ni tshame ni xi endla i ku ni nghena a dan'wini ro khida ni nga tivi ku ri ye hansi ku fika kwihi, ni tshame ni lava ku nyupela hi ku damu rero a ri ri kulukumba ku ya hansi ngopfu ene na mina a ni nga se swi kota ku khida kahle, ka leswi ni dyondze ku munhu u fanele a sungula a va na vutivi byo karhi kutani a ta kota ku ku endla nchumu.